Nka kgetha ho ya ya ka sepetlele kapa ho nka ya poraefete. Hobane ha ono, ha keno ema nako e telele mme ke tlo fumana thuso ka potlako. Mme ngakeng ya poraefete kapo yona sepetlele sa poraefete, dithuso tsa teng di potlakile mme di kgona ho thusa. Mohlala, meriana ya poraefete ha e tshwane le moriana ya sepetlele sa mmuso. Mme le batho ba sebetsang moo bana le tsebo e ngata ho feta bao ba sebetsang ho ya mmuso. Mme le le tsela eo ba tshwarang bakudi ka yona e fapane haholo le tsela eo ba tshwarang bakudi sepetleleng kapo tleliniking ya mmuso. Sena se bolela hore ho bohlokwa ho ya tleliniking ya poraefete kapa sona sepetlele sa poraefete.

Tharollo ke nahana ke hore dinomoro kaofela di ntshuwe mme ho qalwe fatshe, ho kenywe dinomoro ka tatelano. Sena se ka thusa haholo hore bakganni ba fanang ka moriana mahaeng ba se ke ba sokola. Ke tokiso ya dinomoro.

Ke nahana batho ba tsofetseng ha ba tlameha hohang hore ba sale ba le bang matlong a bona. Hobane batho ba nka menyetla ha ba bona batho ba tsofetseng ba dula ba le bang. Hobane ba ya tseba ha bana matla a ho itwanela. Mme ke nahana sena se ka thibelwa ke hore motho ha a tsofetse, ba nkuwe ba iswe lehaeng la bona la batho ba tsofetseng. Mme ba tlo kgona ho fumana tlhokomelo moo.

Nka mo eletsa ka hore eya, moriana wa setso a ka o nwa hobane ke tumelo ya hae. Empa a se tlohele ho nwa meriana ya hae kapa tsona di-ARV tsa hae. Hobane, ke mmontshe le mabaka hore sale a tlohela ho nwa di-ARV tsa hae, o ntsa o ya a ntsa a fokola mmeleng. Mme mmolella hore a se kgaotse ho nwa dipidisi tsa hae ha mmoho le moriana wa hae wa setso. Mme hobe bobebe hore a nwe, a mpe a di nwe di dipedi. A se kgaotse hohang hobane sena se kenyang bophelo ba hae kotsing.

Nka mmolella hore o tlameha ho ya sepetleleng se seholo hobane seo a hlokang hore, seo pheko ya hae e moo sepetleleng se seholo. Rona mona ha rena tsona kapo disebediswa tseo di ka mo alafang kapo tsona dipidisi tseo re ka mo fang tsona. Mme seo se ka ba bobebe hore a utlwisise hore ke hobaneng a tshwanela ho ya sepetleleng se seholo.

Ka hobane o ile sepetleleng kapo yona tleliniking ya mmuso. O tlamehile ho mo fa seo a se hlokang. Empa ha le ka tlasa dilemo tse eighteen, o tlameha hore atle le motswadi. Mme ha ele hore o ka hodimo ho dilemo tse eighteen, o tlamehile ho mo fa tsona dithibela pelehi. Empa ha le monyane, tlameha ho bua le yena mme o mo hlalosetse hore ha o tlo kgona ho mo neha dithibela pelei tseo. Mme o tlamehile hore a tle le motho a moholo eleng yena motswadi.

Ee, ke nahana thuto ka lebollo e ka kenyelletswa dikolong tsa rona. Mme sena se tlo thusa hore bana ba bele tsebo e itseng hore ho ya lebollong ho bohlokwa kae? Mme ho thusa jwang ho ya lebollong? Ke nahana sena se ka thusa bana ba sa tsebeng, mme ba nahanang hore lebollo ke ntho tsa dikweta kapo tsona ditlokotsebe. Mme ke nahana sena se ka kgona hoba fa lesedinyana le itseng hore lebollong ba kgona ho rutwa le dintho tse lokileng.

Ke nahana sena se ka thibelwa ka hore hobe ho etswe mananeo kapo tsona di-program tsa banna. Mme moo banna ba tla kopanang ba bua mathata a bona, ba share-e mathata a bona le banna ba bang. Mme ba bontshane tsela, mme ba eletsane hore ha o le ka hara bothata bo itseng o tswa jwang ka hara bona? Mme ke nahana sena se ka rarollwa ka hore ho etsetswane tsona di-program-e tse jwalo tsa banna mme moo banna ba tlo kgona ho bua mathata a bona. Mme ebe bona feela ba kgonang ho hlalosetsana maemo a bona mme ba fane ka ditharollo hore ha o le ka hara boemo bo itseng o tswa jwang?

Mme tse ding tsa meetlo wa setso tsa ho phekola mahloko hona le meetlo oo Basotho ba o sebedisang ho phekola batho. Mohlala, o hlaba pudi mme ba nke nyoko ya teng mme ba tshele mokudi, mme ba kopanye le ditlhare tse itseng tse jalwang, mme mokudi a nwe moo. Mme me yona moetlo wa Sesotho sa setso seo se sebediswang kapo seo seneng se sebediswa nakong e fetileng ho phekola bokudi.

Lesedi leo ke nang le lona ka TB kore yona ha e bolaya empa ha o sa nwe dipidisi tsa hao ho ya ka taelo eo oe fuweng ke dingaka e tlo o bolaya. Lesedi leo kenang le lona ke hore ha se ona le TB, ha wa tlameha hore o kgohlole feela o sa beha letsoho molomong. Ka hobane sena se tlo atisa TB mme le batho ba pela hao bana le menyetla ya hore le bona e ba tshware. Mme o tlamehile ha o kgohlola o behe letsoho mona molomong. Mme hape sena, ha o tshwerwe ke TB o ka kgona o kenye mask for ho tshireletsa batho ba pela hao. Mask eo re tsebang eleng semonkwana.

Ke hore banna ba itlhokomele mme ba je dijo tseo, di aha mmele. Ka hobane kgwedi ena ya Phupjane kapo yona June, ke kgwedi e bohlokwa haholo ho batho ba banna. Ka hobane hape ke kgwedi e batang, ya mohatsela. Ke kgwedi e sehleng sena sa mariha. Mme banna ba tlameha ho itlhokomela ka hore ba apare kapo ba je tsona di aha mmele.

Ho kotsi haholo motho ha a se a sa nwe meriana ya hae. Mme sena se beha bophelo ba hae kotsing hobane le ho hlokahala a ka nna a hlokahala ka hobane ha a nwe meriana wa hae. Meriana e bohlokwa hobane e etsa hore motho a phele bophelo boo a neng a bo phela peleng. Mme meriana e bohlokwa hobane e etsa hore dikokwanahloko tseo di ka hare ho yena eleng tsona tseo tse mo kudisang hore di se be le matla a hore di nke bophelo ba hae, kapa di etse hore a se be le matla. Mme ho nwa moriana o bohlokwa haholo hobane ho thusa hore mmele kapo ona masole a mmele a kgone ho itwanela.

Malome ho bohlokwa hore o etele tleliniki kapo sona sepetlele hobane ona le lefuba eleng yona TB. Hobane matshwao ao a etsahalang ho wena, ke matshwao a . Mme o betere hore o potlakele thuso pele lefuba lena le nka matla ho mmele wa hao. Mme ho molemo hore ha o tshwerwe ke sefuba o potlake pele o ka etsa eng kapa eng hore ha e ata, e ate o se o nwa dipidisi tsa hao tseo o di fuweng ke dingaka. Mme sena se ka thusa hore e alafehe.

Mme ke ile ka ema laene eo ho fihlela ba nkutlwela bohloko mme ba nfetisetsa pele hobane kene ke le mahlokong. Mme di-pain di nkgatelletse. Mme ke ile ka tlameha ho ema jwalo ka mang le mang ho fihlela ba nkutlwela bohloko, mme ba nfetisetsa pele nyana mme ka fumana .

Mme ditleliniking tsa mmuso ba fana ka lebollo. Mme ke bona le sena bothata hobane ba bang ba bashemane ha ba rate ho ya lebollong lena la thabeng, ba rata lebollo lena la sepetlele. Mme ke bona sena se fa motho kgetho hore yena o kgetha ho ya sepetlele kapo thabeng. Nna ke bona sena se sena bothata kapo thothomelletso e mpe ho bana ba bashanyana hobane e ba fa kgetho hore ba ya thabeng kapo ba ya sepetlele.

Ke nahana banna le bona ba hloka ho etsetswa di-program tseo di buang ka maphelo a bona le hore ba ka itlhokomela jwang? Mme ba ka aha bophelo ba bona bo botle jwang? Mme ba bontshwe le bohlokwa ba tsa bophelo bo botle hobane rona re le banna rena le dipuo tsa hore monna ke nku, ha lle kapo monna ha a hloke ho nwa ho tsamaya tleliniki. Mme hona le puo ena e reng, ha o le monna o ba monna tiya, o wa tiya. Ha o hloke hore o thole dithuso ditleleniking kapo tsona dipetlele, o tlamehile ho tiya. Mme ke nahana sena, banna ba tlameha hore ba etsetswe di-program le bona, mme moo ba tlo kgona ho bua ka tsa bophelo ba bona.

Ke nahana tsela ya setso ke yona e beterenyana ya ho aha lelapa. Hobane rona Basotho re batho ba setso mme rena le belief, re kgolwa ho badimo. Ke nahana ya setso ke yona e bobebe, mme ke yona e thusang hobane re batho ba sedimo mme re batho ba setso. So ho bobebe ho aha lelapa ka tsela ya setso, eseng ena ya sekgowa.

Ke bua le ntate hore re etse tsona di-poster kapo tsona . Mme batho ba tlo tloha mahaeng a bona ba tle ho yena. Mme a etse ntho ekareng program. Ka hobane ke motho a ratang ho nka nako a bua le batho, a ba eletsa, a ba etsetsa dipale. Mme ke nahana sena se ka thusa ho kgutlisa lethabo la hae hape. Ha batho ba ka tloha mahaeng a bona, ba tla ha hae ka dinako tse fapaneng tse itseng. Ba tsebe hore ka letsatsi le itseng ba tloha ba ya ho nkgono wa ka, ba ilo mamela dipale tsa hae kapo tsona ditshomo. Ka hobane ke seo a se ratang mme a ba le dikeletso jwalo ka motho a moholo.

Tjhehe, sena ha se bolele hore ha motho kapo moshemane, kapo yena monna a ile lebollong o tshwanetse ho kena dikamanong tsa thobalano e sa sireletsang hobane a tswa lebollong. Tjhehe, ho ya lebollong ho bolela hore o hafola tshwaetso kapo o hafola diperesente tsa ho fumana tshwaetso ena ya HIV. Sena ha se bolele hore o ka kena dikamanong tse sa tshireletsehang ka lebaka la hore ile lebollong.

Ke nahana dintlha tse amang baahi ba mahaeng tabeng ena ya hore ba fumane tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ke hore ditoropo kapo tsona ditsi tsa tshebetso ya tsa bophelo bo botle di hole le bona. Mme o thole nakong e nngwe ha hona batho kapo tsona manese ba ikutlwang kapo ba ba thabelang ho ya ba lo hlwela hore a na batho bana ba sa bolokehile na? Bothata ba bona ke distance ke ka moo ba dulang ka teng metseng e hole le ditsi ka teng.

Ke nahana tsela ena eka rarollwa ka hore balekane bana ba dule fatshe le ya bona hore a ba bontshe tsela ya pele hore ba ka sebedisana mmoho jwang ho qobang diqhobosheano. Mme ba tsamaye le mananeho a rutang ka kokwana ena ya HIV and AIDS. Ke nahana sena se ka qoba qhobosheano pakeng tsa batho bao ba babedi.

Re ka etsa di-program-e tsena tse hlalosang ka tsa thibela pelei kapo tse buang ka tsona tsa bophelo bo botle. Mme re ba rute hore ho nwa dithibela pelehi . Mme re bene le dingaka tse tswang moo tleliniking kapo tsona dipetlele. Ba ye mahaeng ba lo fana ka thuto ha mmoho le pidisi tsena tsa thibela pelehi.